Ezindaweni zasemakhaya, singasho nje ukuthi ulwazi oluningi selathuthuka. Abantu impilo abasayibheki njengasekuqaleni, ngoba sebeyazi ukuthi izifo, isikhathi esiphila ngaso manje sesashintsha, kanti nezifo seziningi. Yingakho nje kuke kugqugquzelwe abantu abasha ukuthi baziphathe kahle. Yebo, kukhona abanye sebey'qalile umalala nabanye. Lokho kodwa akusho ukuthi nabo abashiyelwe ngaphandle, yingakho bebagqugquzele ukuba bathole ulwazi oluningi mayelana nokuzithiba ekutholeni abantwana besebancane. Loko kuke kubizwe abantu abafana nosozinhlalakahle, okuyibona abazokhuluma kakhulu futhi kabanzi nale bantwana bethu besifazane mayelana, babaqwashiswe, mayelana nobungozi bokuthola abantwana bese.

Emphakathini wangakithi sinazo izinsiza ezisiza abantu abangasakwazi ukuyinakekela, phecelezi abantu abasebekhulile, abadala. Kuhlangana njalo iqembu labantu besifazane elaqokwa ukuba yilona elothunywa ukuba lingene imizi nemizane, lihambile linakekela labo abangasenawo amandla okuba bazinakekele, njengogogo , kuke-ke bethathwe abagogo ngoMsombuloko njalo, bayiswe endaweni yomphakathi, njengehholo banikwe ukudla, babe besele la abanye belungisa ezindlini, bebaqoqaqoqela, benzele ukuthi uma sebebuya bahlale endaweni ehlanzekileyo. Lokhu sikwenza njalo ngoMsombuluko, ngoLwesithathu, ngoLwesihlanu.

Yangena isigijima imoto emtholampilo, singezelele. Sathi uma sibona onogada bephuthuma kuyena umfana, bembuza ukuthi konakelephi, kanti uphuthuma nesiguli nje esasilimele kakhulu. Wawungabona igazi laligcwele umzimba wonke. Amanesi avele ambamba ngokukhulu ukuphuthuma, asicela ukuthi silinde kancane ngoba kunesiguli esilimele kakhulu. Akuphelanga ngisho ihora, bengenile amanesi nawo, baphuma sebethi konke kuhambe kahle, isiguli bakwazile ukusihlenga, futhi sesiyaphefumula. Lokhu sakubona kuwuqhaza elihle, futhi neliyimpumelelo ukubona amanesi abambisane ukusiza umuntu obade elimele. Nathi siyay'qhenya ngamanesi ethu, nangomtholampilo wangakithi.

Bengicela la sidikide udaba lwa-anti, njengoba sonke sazi ukuthi u-anti usekhulile, futhi noma engakangeni kulesi sigaba sokuthi uhulumeni ambonelele ngesibonelelo sezezimali. Kodwa-ke amandla akasenawo ukuthi ungaphuma ayofuna imisebenzi ezomsiza ukuba axoshe ikati eziko. Bengicela nje uma singahlanganyela ndawonye, ngiyazi ukuthi iningi lethu alisebenzi nanemisebenzi etheni, kodwa bengicela nje ukuthi, umuntu lokho anamandla anakho, ukuba nje ikati lisuke eziko, u-anti angakujabulela lokho. Sibuye sikhumbule ukuthi u-anti ungumuntu kadokotela, udla nemishanguzo le emgeqa amagula, edinga ukulekelelwa ngekudla. Uma singahlangana nje, umuntu akhiphe lokho okungangamandla akhe, kungathokoza kakhulu.

Izici engingayiqinisekisa ukuba zikhona, futhi abantu bayazilandelisa ngokomthetho, ukufaka amabhodi, izimpawu ezokhomba ukuthi lendawo ifanele abantu abaluhlobo luni, ukubiyela indawo, nanokufaka unogada ozochazela abantu, kakhulukazi onozogada futhi izingane ukuthi singayidibhisi leyo ndawo leyo. Lokho kokwenza ukuthi, indawo le yabantu abakhubazekile ihlale iphephile. Futhi angisiboni isidingo sokuthi abantu abangakhubazekanga basebenzise izinsiza zabantu abakhubazekile, ngoba phela nabo banalo usizo lwabo, njengalaba abanye futhi nabo bayaludinga olabo usizo.

Uhulumeni kanye nenhlangano ezimele i-NGO bangasiza kakhulu, uma bengaqeqesha abantu okuyibona abazohamba bonakekela abantu abakhubazekile abahlala kude. Lokhu kungawusiza futhi kwehlise umthwalo kwabantu abahlala nabo. Ngoba phela nikhumbule ukuthi, abantu abakhubazekile, badinga ukunakekelwa okuqaphelekile futhi nokuseqopheleni eliphezulu. Uhulumeni nje uma engafundisa intsha le engawatholi amathuba omsebenzi, ayiqeqeshe kube yiyona ezokwenza lo msebenzi le, ukuthi uhambe unakekele abantu abakhubazekile abangakwazi ukufinyelela ezindaweni zasemtholampilo. Lokhu kungenza ukuthi uhlelo lasemtholampilo lusheshe, futhi bebebazi ukuthi bangaki inani labantu abadinga usizo.

Eminye imiqondo ebalulekile engafakwa, engafakwa emfundweni yosizo lokuqala ezikoleni, ukuba bafake imibhalo okuyiyona ezokhombisa ukuthi umuntu uma elimele, kumele benzenjani, izithombe nazo ezichaza kabanzi ukuthi umuntu uma elimele, iliphi usizo lokuqala ekumele aluthole, engakhohlwa nama-signs, okuyiwona akhombisayo ukuthi wenzenjani ukuze uzokwazi ukuhlenga lowo muntu loyo ngalesosikhathi. Kubalulekile futhi nokuba nezinsiza ezibakhona ey'khombisayo njengama-cartoon, okuyiwona abantwana abezofunda ngawo.